Ngesikhathi seminyanya yeentjhabatjhaba neenarha ezibomakhelwana amawotela ayazuza, ngombana abantu abavela eenarheni ezinengi nabeza ngapha, badinga iindawo zokulala, iindawo zokuphumula, neendawo la, bazokufihla khona ihloko, begodu amawotela ngizo iindawo zokuthoma abangagijimela kizo.

Dlalo ziqakatheke khulu eenkolweni, ngombanyana abantwana bakwazi ukuveza kuhle amakghono wabo, begodu uthola bonyana umntwana abe netjhudu lokobana atholwe babanduli nanyana abantu abangamsiza bonyana ikghono lakhe lithuthuke, limsize aphumelele ngalo, begodu zibasiza nokobanyana abantwana bakwazi ukuhlambulula imikhumbulo, kube nenye into ebacitha ngayo isikhathi, nesizungu ngaphandle kobana benze izinto eziphuma endleleni.

Ngeenkolweni zangekhaya ibholo erarhwako, abantwana kuba nomuntu esikolweni ngasinye, obabandulako, obadlalisa ibholo, bese kuthi lokha mase kufika isikhathi esithileko bathathwe abantwana bakhambe, bayiswe etatawini la, bazokudlala nezinye iinkolo khona, bese abathumbako bathola lokho, imitlomelo leyo esuke ikhona ngaleso sikhathi.

Ngiyithandiswa kukobanyana kuyindlela elula yokuzithabulula, begodu nokuthabulula umkhumbulo lokha nasingasi seencwadini, begodu ingisiza ngokwenza kube lula, bonyana ngicithe isikhathi nabangani bami, kungenziwa okuphuma endleleni, nanyana izinto ezingasifaka emrarweni kusasa.

Umdlali engimthandako, nguLebogile Mofokeng.

Indaba yokutlhayela kweensetjenziswa zemidlalo ezifaneleko yindaba ebuhlungu khulu, ekufanele isikinyelwe ngurhulumende, abone bonyana asize lapho angakghona khona, ukwenzela bonyana abantwana indaba yezemidlalo eenkolweni ingafeleli.

Angazithola umuntu asetjhudwini lokutholwa babanduli abaphezulu, abangamsiza bonyana aphumelele.

Imidlalo wami engiwuthandako yi-netball, lokha nangidlala i-netball ngizizwa ngithabile, ngitjhaphulukile, begodu nginganakukhathazeka ngalitho ephasini, ngombana umqondwami usuke ngaleso sikhathi uhlanzekile, ukhululekile, begodu kunganalitho elingitshwenyako nemoyeni.

Esikolweni sangekhethu kuyagijinywa, kudlalwa ibholo, kudlalwa i-netball, kudlalwa i-long jump, kanye ne-high jump.

Lokha nakuneminyanya yeentjhabatjhaba abosomabhizinisi abasakhasako, bayazuza, ngombana lokha kunabantu abavakatjhele basuka eenarheni ezibomakhelwana benarha yekhethu iSewula Afrika, bathenga khona, begodu bayisekela khulu, amabhizinisi lawo, imali iyangena ngaleso sikhathi saleyo minyanya, seminyanya leyo.

Lokha nawudlalako amaphaphu wakho afaka umoya omnengi, ohlanzekileko, begodu akhipha umoya ongakahlanzeki, lokho kwenza bonyana nehliziyo yakho ikwazi ukupompa igazi elinengi elihlanzekileko emzimbeni wakho woke.

Kungalungiswa khulukhulu iindawo ekungizo ezirherha abakhambeli abavela eenarheni ezinye. Kufana khulukhulu namatatawu ukwenzela bonyana amanye amazwe abone kukuhle bonyana imidlalo neminyanya izokubanjelwa ngapha. Kungakhuphula izinga nobudlelwano esiba nabo njengeSewula Afrika namanye amazwe, kwakhiwe ubudlelwano obuhle, kwenzela bonyana babe netjisakalo, nethando lokuzokubanjelwa iminyanya ngapha.

Umdlalo wentonga uvulela kuphela abantu abawudlalako amathuba, ingasi abanye abantu.

Ngiyavuma, ngombana ukusela amanzi, kurhelebha bonyana umzimba wehle, nokuthi umuntu akwazi ukuqhubekela phambili nokudlala, ngaphandle kokuphelelwa mamandla nokudinwa khulu.

Umbanduli wesiqhema engisithandako ngu-Abdeslam Ouaddou, begodu ngifunda kuye bonyana ukuba mrholi, akutjho bonyana fanele ngaso soke isikhathi uhlezi ukhombisa abantu amandla, nokobanyana wena osesikhundleni esiphezulu, kodwana kuthatha bonyana umuntu azibandakanye nabantu ababandulako, nanyana ebarholako, kwenzela bonyana akwazi ukubazwisisa, abarhole ngendlela engekhe ibahlukumeze, nanyana ibaphethe kumbi.